Qembu engilikhonzile lenze umlando omningi kusukela ekudlaleni namaqembu endawo, kuya emaqenjini aphesheya. Okulenza libe ngelinye lamaqembu aselokishini ahamba phambili agqame. Ike yadlala nelinye lamaqembu ahamba phambili kuleli yanqoba, yaqopha umlando emalokishini. Abadlali abathenjwayo ngu-Simon Ndlovu, noLungile Mlotshwa.

Izimfundo abafundi abangazibuyisela emphakathini yabo mayelana nobumbano nenhlonipho zamasiko ahlukene, ukuthi sonke siyefana kungakhethekile amasiko ethu. Ngoba nje awukholelwi entweni, akusho ukuthi umuntu okholelwa kuyo akalungile. Kufanele ngaso sonke isikhathi sihloniphe amasiko abanye abantu njengoba silindele ukuthi bahloniphe awethu. Futhi singalinge senze umuntu aphatheke kabi ngokukholelwa entweni esingakholelwa kuyo. Kufanele njalo sihloniphe amasiko abanye abantu, kufanele sihlale sindawonye ngaphandle kokwenza umuntu azizwe ashiywe ngaphandle.

Imicimbi ungawugqugquzela ezokuvakasha ngezindlela eziningi futhi ezinhle. Izinzuzo zezomnotho, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi, ukusingatha imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe, kungadala amathuba emisebenzi yesikhashana, kukhuthaze ukukhula komnotho wendawo. Ukwenza imali, ukuthutheleka kwezivakashi kungangenisa imali enkulu kumabhizinisi wendawo okuhlanganisa amahhotela, izindawo zokudlela, nezindawo eziheha izivakashi. Ukuthuthukisa kwengqalasizinda, ukusingatha imicimbi emikhulu kungaholela ekuthuthukisweni kwengqalasizinda njengoba kuthuthukisa kwezinkundla, izinhlelo zezothuthuko nezindawo zokulala.